Onompilo badlala indima enkulu ngoba ibona abalethela ogogo nomkhulu kanye nabakhubazekile imithi emakhaya abangasakwazi ukuyilandela emaklinikhi nasey'bhedlela. Ngakho-ke indima yabo inkulu kakhulu impela kubo labo bantu.

Cha, into eyenza kulindwe kakhulu ey'bhedlela y'kahulumeni ingoba ziningi iy'guli, iy'guli ey'bhedlela y'kahulumeni ziba ningi kakhulu zize y'dlule abasebenzi bakhona. So, ngakho-ke eyi, kuba nzima kakhulu kodokotela namanesi ukuthi banakekele wonke umuntu ngesikhathi. Yingakho abanye ezinye iy'guli y'gcina sey'linde isikhathi eside ukuthi zinakwe ngakho-ke kuba nzima kakhulu impela ey'bhedlela zikahulumeni. Into eyenza kube nzima ukuthi umthamo wabantu abagulayo muningi kakhulu usuke umningi okwenza ukuthi abantu begcine sebelinde isikhathi eside.

Impesheni yabantu abadala, njengogogo nje wakamakhelwane. Uma usuneminyaka mhlampe ewu-sixty, uyakwazi ukuthi uthathe ipasi lakho, ushone kwa-SASSA ufike ubatshele ukuthi ozobhalisa bafike bekubhalise ebese ulinda leso sikhathi sabo ukuthi usilinde izinto ey'ningi, ushona nje kwa-sassa nepasi lakho uma useneminyaka engaphezu kwa-sixty ufike ubhalise.

Into edala edale le ingozi eyenzakalile la, abantu ababekezelelani emgwaqeni. Isifundo nje esisodwa ukuthi uma uwumuntu ningabashayeli nonke kumele nikwazi ukubekezelelana emgwaqeni, ngoba ukungabekezelelani kwenu kudala ukuthi nidale iy'ngozi ey'ngenaso isidingo emgwaqeni. Nina enisuke nidale leyo ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ningalimali, kulimale abantu abangangene ekuthenini mhlampe ubani ubeshayela ngesivinini esiphezulu, wena ushayela ngesivinini esiphezulu uyoshayisa umuntu oy'hambela kahle ngo-eight kilometer per hour. Ngakho-ke nje ezinye izinto kufuna ukuthi sicabange singabantu, ngoba emgwaqweni kumele sibekezelelane sonke, ngoba siwusebenzisa sonke umgwaqo.

Inhlanzeko ibaluleke kakhulu ekuvimbeni izifo ngoba uyaye uthole ukuthi ukungay'geza kwakho izandla kukwenza uy'thelele wena ukugula uphinde futhi uthelele omunye. Uyabona-ke nje ukugeza izandla kubaluleke kakhulu ngoba kuvimba izifo ey'lethwa amagciwane ahlala ezandleni. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi njalo nje uma ngabe kuwukuthi mhlampe umuntu ubesendlini encane, okanye mhlampe ingane ibidlala ngaphambi kokuthi idle kumele ugeze izandla ukuze amagciwane angangeni ekudleni ngoba ukungena kwawo ekudleni izowadla bese iyagula.

Into uhulumeni akangayenza ukuthi laba abasuke benakekela iy'guli lezi esey'khulile ey'hlala emakhaya, ogogo kanye nomkhulu. Kuyadinga ukuthi uhulumeni kube khona mhlampe akabanxephezela ngakho laba ababagadela ababagadela abagulayo, ukuze noma kwenzeka ukuthi uthole ukuthi mhlampe uyahamba, umuntu uyolandela isguli amaphilisi okanye imshanguzo esibhedlela okanye eklinikhi akwazi ukugibela ngoba uthola ukuthi mhlampe abanye ezinye iy'guli y'nakekelwa emakhaya, y'nakekelwa zingane. Uthole ukuthi ingane iyahamba impela ihambe ibanga elide ukuze uyolandela ugogo okanye umkhulu amaphilisi esibhedlela okanye eklinikhi, ihamba ngey'nyawo nje, yingoba imali ayikho yokuthi igibele. Ngakho-ke uhulumeni funa ayibheke le nto ukuze ezokwazi ukuthi lezo y'ngane lezo okanye laba abagade laba abagulayo bethole okuyimadlana.

Into engayenza la khona umfundi avele wawa waquleka ekilasini engekho umisi, kukhona thina abafundi bahlehla bonke abafundi, ngase ngisondela ngoba uwile ngafike ngamthinta la esifubeni, ngazomthinta la esihlakaleni kwa-left ngifuna ukuzwa umthambo wakhe wegazi, hhayi, ngathola ukuth, hhayi, usashaya. Ngase ngisuka lapho ngimubhekisa, ngambhekisa phezulu ngase ngimpompa kabili kathathu samuzwa esephaphama. Ngakho kubalulekile ukuthi abafundi esikoleni baziswe baqeqeshwe ngokuba i-first aid.

Indima edlalwa omahambanendlwana ukuthi la khona ekungekho khona iy'bhedlela namaklinikhi aseduze, omahambanendlwana badlala indima enkulu ngoba yibona abasondela emphakathini engenawo amaklinikhi ney'bhedlela eduze.

Isiguli singazizwa kabi phela uma singatholi ukuthi sine-TB. Nanokuthi-ke nje kwesinye isikhathi i-TB abanye abantu abayinakile. Umuntu uyatshelwa ukuthi akadle imishanguzo yakhe ngenyanga eziyisithupha, uthole ukuthi umuntu ey'nyangeni ey'ntathu sezizwe engcono ayiyeke. Emva kwalokho-ke uma isibuya sibuya isiyinkinga kabi ngoba isibuyisa isithatha umphefumulo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abantu bafundiswe kahle kahle nge-TB ukuthi iyini? Futhi uma isikubambile isuqale imshanguzo yakhona idle uze uyiqede ukuze kuzobalekela ukuthi kuthiwe umuntu usenzeni use-default-ile phecelezi ngegama lesilungu. Sekumele manje aqale phansi.

Cha, umuntu ophila nokukhubazeka, oncike kumnakekeli, usengozini impela ye-COVID-19 ngoba kuyaye kufune ukuthi ay'nakekele ahlale esendlini ukuze engalokhu ey'mbandakanya nabantu, ngoba uma eloku embandakanya nabantu, uyothola i-COVID. Kanti uma ngabe ey'hlalela nje yedwa engay'mbandakanyi kakhulu, nabantu, nalaba ababanakekelayo, bangay'mbandakanyi nabantu ngoba phela ibona abazosuka ne-COVID beyilethe kumuntu ohlala ey'hlalele endlini.

Cha. into nje engadala ukuthi abantu beqwashiseke ngegciwane okanye ukhwantalala lwe-HIV, ukuthi abantu bayadinga, umphakathi uyadinga ukuthi uhlangane ufundiseke utshelwe ukuthi uma umuntu esenaleli gciwane okanye umuntu ophila emphakathini ngaleli gciwane akusho ukuthi usuke sekuphelile ngawe. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi abantu kube khona ukuthi mhlampe imitholampilo iba ney'nhlelo zokuthi abantu bahlangane befundiswe kanye nokuqwashiswa futhi ukuthi uma usunaleli gciwane akusho ukuthi sekuphelile, ungaphila nje futhi isikhathi eside.

Ubuchwepheshe bey'nkundla zokuxhumana kungasiza abantu abadala ukuthi behlale bexhumene nemindeni yabo ngoba kwesinye isikhathi u-Facebook awudingi ukuthi ube nedatha ukuze uzoxhumana nomndeni wakho. Ngakho-ke kwesinye isikhathi kuyaye kuzoba lula ukuthi uma ngabe bengenawo ama-airtime okufona bengena nje u-Facebook, kuqhubeke bexhumana nabathandiweyo babo. Yingakho-ke ngithi iy'nkundla zokuxhumana okuyi, o-Facebook kuyosiza kakhulu abantu abadala ukuthi bahlale bexhumene nemindeni yabo ngoba noma kungathiwa abanawo ama-airtime kodwa bayokwazi ukuthi baxhumane nemindeni yabo ngokusebenzisa bona o-Facebook.